Eya, e sa le bohlokwa haholo ha re le batho, re phela, se ekare re itebetse hore re tswa kae, re bo mang, kae. Batho ha ba se ba tswa moo ba dulang teng, ba lo dula ditoropong kapa mafatsheng a matjha, ba lemala moo ba tswang teng, ba lebala le meetlo ya bona o thole se ba lahlile meetlo. Motho ha a sa hlahelwa ke mathata kapa a sa kula, ke ona a hopola meetlo ya ha bona ebile ke hona a tjhakelang ha bona moo a tswang teng.

Eya, e se e le monna ya felletseng hobane moo a tswang teng, o rutuwe molao o rutilwe hore tlametse a phele jwang le batho a phele jwang ka ho tswa lebollong, a phedise batho jwang ebe ntate ya jwang kapa ebe abuti ya jwang lapeng la bona o rutuwa ho nka maikarabelo o rutuwa hore ha o le motho wa ntate ha mathata a hlaile, o tlameha hore o wa lokise jwang.

Hore mefuta yohle ya dipapadi e be teng, ke hore, ka mehla le matsatsi ho bapalwe dipapadi tse sa tshwaneng kasheko ha o bapetse ena hosane ho bapale ena ka le le ho bapale e ngwe. Ke ka hoo dipapadi di ka shebuwang ebile di ka tshehetsang ka teng. Nna papadi e ke e ratang haholo ke papadi ya bolo ya maoto. Ke rata ka moo ba bapalang ka teng, ebile ke rata ha e fihla pheletso hore re bone hore ke mang ya hlotseng e mong.

Ke nahana hore batho ba dulang mahaeng ba tlameha ho ba le dibese kapo tsona ditekesi, ditekesi tseo ho be le tekesi e fihlang hoseng e fihlang motshehare e fihle mantsibuya e tsamaye ka nako hore batho ba tsebe hore ba lokela ho ya toropong ka nako mang mme ba tla kgutla ka nako mang. Ke nahana hore ha o ka beihwa nako hore ho tlaba le tekesi ya hoseng ho tlaba le tekesi ya motshehare O ile ya mantsibuya. Ke ka hoo taba ena eka rarollwa ka teng. Batho ba tla thola ba iphitlhela hore ba tlameha ho tsamaya ne ho ya mesebetsing kapa ho tsamaya ho yo. Phetha mabaka a bona a tlamehileng ba wa phethe.

Motho ya tlamehang ho beha mohonang setulong ke moo o kgone ho le bo ntatemoholo ba kgale, ba tsebang molao mme ba tsebang hore ntho tse tjena di tsamaya jwang. Motho ya tlamehang ho dula boreneng setulo ke ngwana wa morena wa moshemane morena ha se na yena ngwana wa moshemane ngwana bo morena haebaneng yena o na le ngwana wa moshemane ke yena a tlamehang ho dula setulong seo sa boreneng.

Bophelo ba lekeisheneng le ba toropo ke hore bophelo ba lekeisheneng ke bona ekare bo potlakile haholo. Batho ba ya nwa ho dikotsi, batho ba ya bolayana batho ba kenelena batho ba bang o thole hore ba ba phela bophelo bo e leng hore ha ba lokela hore ba bo phele bosiu. Ha o kgone ho robala, batho ba kenela ntho tse jwalo ba toropong ke bona ekare ke bona bo eka reng bo lokile, hobane toropo ho fihlela mantsiboya ho ya phola toropong ha a theoleha ha hona moferefere. Motho o mong le o mong o dutse ka ntlong ya hae.

Ke susumeditswe ke hore batho ha ba sa tshepahala mehleng ena na ya rona. Batho ba ka etsa hore o kgolwe seo se ba batlang hore o se kgolwe. Batho ba leshano batho ha ba sa latela molao, batho ba se ba phela ka mokgwa oo ba batlang ka teng, ba fihlele ba kentse batho ka dihlooho, ba dumelle tumelong eo ba sa e batleng. Ntho ena e la nketsa hore ke ikutlwe hampe, ya etsa hore ke nke qeto ya hore ke kgethe tumelo ya ka e ke e batlang mme ke yona e ke nahanang hore ha hona motho ya tla nke ntshang ho yona, kapa ha hona motho ya tla nketsang hore ke nahane ka tsela eo yena a batlang ke nahane ka yona.